Merogo e na le seabe sefe mo boitekanelong jwa motho le mo go nneng le dikotla mme ka tsenngwa jang mo dijong tse di nang le dikotla, merogo e na le seabe sa gore e ka etsa gore masole a mmele a motho a nne a tiileng go ya go ile ka lebaka la gore mo morogo mo mmeleng wa motho ke sejo se se tlhokegang mme se etsa gore motho a nonofale ebile a phela a itekanetse ka metlha yotlhe.

Merogo mengwe e e itsegeng thata ke morogo wa sepinatšhe le morogo wa mme e ka nna le molemo ka lebaka la gore e na le dikotla mme e ka aga mmele wa motho gore o tiye le gore a tshele a na le maatla le mmele o tiileng, go molemo fela thata go ka e leka mme wa bona tuelo ya go ja .

Go jala maungo a a rileng, a mofuta o o rileng jaaka diapole kgotsa dipanana go monate ka gonne ga o ko mabentleleng wa go di reka mme o di kgetlha mo tshingwaneng ya gago fa o setse o ijaletse tsona mme ga go le yalo ga o berekise madi mme o di ga fela mo setlhareng kgotsa mo ditlhatshaneng tsa tshingwana ya gago tse o tlabeng o di jadileng mo teng.

Rooibos-o e jalwa ka go thoma ka go jala peo ya teng mme yone e jalwa ka kgwedi ya Tlhakole kgotsa ya Mopitlwe mme gape e tsaya dikgwedi di le some thatato pele e ka nna e setse e tlhogile gore e tle e nne rooibos-o e leng gore e siametse mmele wa motho.

Rooibos-o e thusa ka go fokotsa bolwetsi jwa sukiri mo mmeleng wa motho mme o thusa motho gore a nne a sireletsegile ga go tla mo dilong tsa boitekanelo e thusa e le ruri rooibos ga o ja rooibos wa ithusa ka gonne o tshabelwa ke malwetsi a seng monate go tshwana le bolwetsi jwa sukiri.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebanang le tsona ke komelelo mo lefatsheng ga go sa ne pula ke nngwe ya kgwetlho e leng gore balemirui ba e bona mme se ka rarabololwa ka ga balemirui ba ka dira netefatso ya gore ba ikgobokanyetsa metsi a bone ba ska emela pula gore ene seo se tla ba thusa e le ruri ka dikgwetlho tse ba lebanang le tsona fa ba batla go lema rooibos.

Nngwe ya tse balemirui ba itemogelang tsone ke komelelo ya lefatshe ka ntlha ya gore pula ga se gantsi mme gape le bolelo bo etsa gore balemirui ba itemogele dikgwetlho tse dikgolo gore maungo a bone a s'ka a gola ka pelo mme se se ka thusega fa balemirui ba ka ithekela ditanka tsa metsi mme ba di tlhoma mo ditshingwaneng tsa bone, ditanka tsa metsi tse di tshwanakanang le jojo tank di ka ba tswela mosola e le ruri mme ba se ke ba ikanya pula fela.

Ke go dirisa ditlhare le dithunya le dijo tse di kgethegileng tse di jaaka tsa selegae.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata ke diperekisi, dipanana le ditamati ka gonne di gola ka pele, di gola ka nako e khutshwanyana mme di kgona go mme gape theko ya tsone e kwa tlase e le ruri gape di gola ka bonako thata mo nakong e e leng gore motho o tla ba e sa e letlelela.

Dingwe tsa merogo e lengwang e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke morogo wa sepinatšhe, morogo wa sepinatšhe itsagale lefatshe ka bophara mme o jewa mo lefatsheng lo lotlhe, mme gape batho ba o ratela gore ke morogo o nang le dikotla, mme gape o ka aga mmele wa motho, ke ka ntlha ya mo lefatshe ka bophara le ratang morogo wa sepinatšhe mme lebaka le leng ke gore o aga masole a mmele, mmele a motho ga otlhe o , o phela o nonofile ka madi otlhe ke ka ntlha ya batho ba ratang morogo wa sepinatšhe.

Di tlhagisa motheo wa dijo tse di jewang ka letsatsi le letsatsi mme gape di thusa ka go naya batho maatla mme gape di thusa ka go naya balemirui letseno mme seo se akofatsa ikonomi ya Aforika Borwa ka gonne madi a tsena mo nageng ya rona ga dijo di rekisiwa ko mafatsheng a .